Eyona ngxaki ndandinayo yi-maski kuba kaloku asiqhelanga uzifaka so zazenza kube nzima uphefumla xa uzifakile. So into endandiyenza uyifaka, uyifaka nje xa sendibona uba ingathi sekuba nzima ukuphefumla ndiyikhuphe for ixeshana ndiphinde ndiyibuyisele. Kodwa kwathi ekuhambeni kwexesha yagcina seyiqhelekile, umntu sengasabi nabunzima bakuyinxiba.

Ndicinga uba nangona ziye ziphele ezi zikarhulumente ii-condoms kodwa abantu banako ukusebenzisa okuthengisayo, bathenge ezi zithengiswayo kwi-private store kwi-private esitolo ezi zithengisayo kuba nazo ziyawenza umsebenzi. Kuba kaloku asinoloko sixhomekeke kurhulumente ngalo lonke ixesha, ngoba ke kusenyanisweni ziyaphela zona ngamaxesha amathile ezi zikarhulumente. So ngelo xesha zisaphelileyo umntu uyakwazi uba angakwazi uba ayothenga ezinye okanye asebenzise isikhuseli esi sibizwa ngokuba nguPrEP ngoba naso siyakwazi ukuvikela xa uzodibana nomntu osetya amapilisi entsholongwane.

Uba bafumane uncedo lwe-counselling okanye le nto siyibiza ukuba yi-therapy ukuze bakwazi ulungiswa ngokwengqondo kuba kaloku basuke behlukumezekile engqondweni. Bangangalimali apha emzimbeni kodwa ingqondo yona isuke ibe nako uhlukumezeka kuba uba bexhonyisiwe. So baye banikezwe olo ncedo lwe-counsellour ukuze kwazi uba bayancedwa ngokwengqondo bakwazi ukwamkela isimo ukuba bakwazile ukusinda, babuye bakwazi uba babuyele esimeni esirayithi bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi.

Eyona nto ibachaphazela kakhulu eyenza uba izifo esona sisaziyo sisifo sephepha esibizwa nge-TB. Kuba kaloku olaa thuli lungena ngaphakathi kugcine sekumosheka amaphaphu. Into abanokuyenza ukhusela abasebenzi babo uba mabenze isiqinisekiso ukuba bafake iimaskhi ngalo lonke ixesha xa besenza laa msebenzi unegquthelo olunintsi.

Andikaze ndidibane nesimo esinjalo ngaphandle koba loo mntu akawusebenzisanga umthi uwuthenge wawubeka. Into endiyaziyo uba imithi enciphisa umzimba xa uthe wawusebenzisa iyawehlisa umzimba, qha uxhomekeka ukuba wena ke uyayilandela na imigaqo le ebekiweyo yokuwusebenzisa.

Iyanyanzelisa uba utshintshe indlela ophila ngayo xa uthe wafumanisa ukuba uneso sifo, ulandele nemigaqo ezobe uyinikwe ngugqirha. Kuba kaloku njengoba ekunike leyo migaqo nje yeyona ndlela ezokwenza uba kube lula ukwazi uba ubhekana naso isifo sikwazi uthothiseka. Xa ungayilandelanga kulula noba sikwazi ugcina lingekafiki ixesha.

Iba ngumcelimngeni kuba kaloku xa izawufuna uba makahlale phaa ejongwe ngumongikazi twenty-four seven, loo nto ithetha uba kuzawufuneka uba makabe usesibhedlela okanye apho kugcinwa khona abantu abadala abangaphathekanga kakuhle. Kungenjalo kuzawufuna uba mawube ningabantu abanemali ukuze nikwazi ukuziqashela umongikazi ozoba sekhaya akwazi ukubagcina ngendlela efanelekileyo.

Okokuqala, kufuneka indlela abokha ngayo izindlu zabo ziyeke le nto zivele zihlangane kube yinto ehlangeneyo. Funeka izindlu zabo zakhiwe ngendlela yoba zinikane i-space esaneleyo. Nanokuthi indlela oxhonywe ngayo umbane mawuxhonywe ngendlela efanelekileyo kwenziwe le nto kuthiwa yi-QB. Kuba ixesha elininzi ufumanisa uba umlilo unwena ngentambo kutshe nezindlu mhlawumbi ebezingazuchaphazeleka ngoba kaloku izindlu zabo zakhiwe ngendlela engaqhelekanga kwaye nogesi ufakwe njee ngomkokotelo. Kanti uba bekuthiwa kwenziwe le nto kuthiwa yi-QB ngaba azichaphazeleki zonke izindlu zabo. Kwaye babe nazo ezi nto kuthiwa zi-fire extinguisher ukuze zikwazi uncedisana nabo ukuwucika umlilo.

andikabinayo loo ngxaki yokuba ndize kufike kwisigaba sokuba ndifuna ukwehlisa umzimba. Kodwa ndiye ndibeve abantu bethetha nangokutya izinto ezinjengamalamula kanje nokutya into enjengenqodi le emuncu, iyawehlisa umzimba. Abanye baze bathethe nangokubhema intsangu, uba xa ubhema intsangu uyakwazi ukwehla emzimbeni.

Ndingamcebisa ngokuba aye koonontlalo ukuze bakwazi ukumnika uncedo ngokwengqondo, aye nasekliniki apho bazofike bamncede ngeepilisi ezizomncedisa ngokulwa nedipreshini. Akwazi ukufumana noncedo olwasengqondweni nolwasemoyeni.

nto ijongisayo kuloo nto, and ingakumbi kule mihla yanamhlanje abantu abanintsi sebephila ngazo ezo pilisi, sekuyinto eqhelekileyo. Ayinantloni futhi ingenaxinzelelo kuba kaloku ekugqibeleni umntu uzinceda yena impilo yakhe. So akuncedisi into uba ube namahloni uba abanye abantu bazawuthini, ekugqibeleni abazukunceda nganto. Kufanele uhoye impilo yakho and imo ubunintsi babo abantu nabo badila naloo depression, abanye nabo babengazityi iipilisi kodwa nabo badila babhekene nayo uxinzelelo lokwengqondo.

Ewe kakhulu kuba kaloku bagcina bengazithembi kwaye bengafuni ukuhlala nabanye abantu kuba kaloku bayayazi uba xa behleli nabanye abantu kuzothethwa kakubi ngabo, bahlekwe, kubukiswe ngabo. Loo nto yenza bagcine bekhetha ukuhlala bodwa, bazihlule ebantwini babe bodwa. Nokuzethemba kwabo kuyehla, bangafuni nto ezobajongisa ngabantu nezobahambisa phambi kwabantu.

Ndiva ndikhuselekile kuba ke abantu endandisebenza nabo babenza isiqinisekiso sokuba bonke bayazinxiba iimaskhi xa sisemsebenzini okanye xa sihlangene. Sasifaka iimaskhi, sibe ne-sanitizer ukosula izandla zethu nendawo esihlala kuyo. So ndandiziva ndikhuselekile ngalo lonke ixesha.

Ndingancedisa ukubaqinisekisa ukuba abo bane-appointment mabagcine ii-appointment zabo ukuze bafike ngexesha abalindelwe ngalo. Kukho apho bangazukwazi uba bazofika kungagcwalanga ube umlinganiselo wabo wendlela, kuba kaloku amanesi kuqala xa ebanika i-appointment kubekwa usuku bazi uba ngosuku oluthile bangaka abantu abezayo bazokwazi ukubahoya ngexesha elifaneleyo. So abantu ngokungabambi ii-appointment date zabo loo nto yenza kugcine sekehlala ixesha elide ngaloo mini bathe baya ekliniki. Kwicala le-emergency uba kwenziwe isitafu masibe sanele. Ngoba enye into ephinde ibe , eye ibe ngumcelimngeni kwizibhedlela nasemakliniki kukunqongophala kwabasebenzi, oomongikazi nogqirha.

Iyichaphazela kakhulu, kuba kaloku xa engaziva kakuhle engqondweni isenokwenzeka mhlawumbi agcine ezoba nobundlobongela okanye ukubaphatha gadalala umndeni wakhe. Mhlawumbi ngokuba-abhuyuza, ngokubabetha mhlawumbi, ukubalwisa okanye angabanaki, angabi, angabi nabudlelwane nabo.

Andiqondi ukuba ziyasifikelela ngokukhawuleza kuba kaloku ixesha elininzi amatyotyombe akhiwa endaweni apho kungekho lula ukungena kwezithuthi. Nanokuthi nendlela abakha ngayo akubikho lula ukuba izithuthi zihambe ngokukhululeka zifinyelele kuloo ndawo kufanele zifinyelele kuyo. So nendlela abakha ngayo bona yenza kube nzima ukuba izithuthi zikhawuleze zifikelele kule ndawo kufanele zifike kuyo. Kwaye futhi babe bakhe ngendlela engabonakalisiyo kakuhle i-structure sendawo le bakhe kuyo.

Ingancedisa nento yoba babe nabantu ababekelwe bucala for ukujongana neempilo zabo, ukuncedisana nabo uba mhlawumbe baya njani ezikliniki nasezibhedlele. Nokuthi okanye mhlawumbe babavakashele emakhaya ukubajonga ukuba impilo yabo ime ibuma njani, baqhuba njani kwezemfundo, ukuba bayafunda nakuba bakwazi ukuba bathole namathuba emisebenzi, uba bafumane namathuba emisebenzi.